Bohlokwa ba metshameko mo bašweng ke gore e ba tlosa ko morulong, bašwa ba ba ithuta dilo tse dintsi ka maphelo a bona le mebele ya bone. o kgona go bona gore mmele wa ka o kgona eng, ga o kgone eng, e ba tlosa ko mebileng, e ba ruta dilo tse ntšhi le gore ba kgone go nna le boitshepo le tlhompo le bokamoso bo bo phatsimang.

Ko dikolong tsa bana go tshwana le tsona di-creche ba re ke di-day care ka Seesemane. Ge bana ba tshameka, ba tshameka ba bonana e be ba tshameke gape le mo dibukeng. Kore ba e tsa di e be ba bontshe gape-gape le mo dibukeng mo re dira so re dira so, or goseng ne re dira so, go na yanong re tlo dira so mo bukeng. So yona nthwe e dira gore bana ba kgone go gola mo tlhaloganyong. Ngwana a kgone go bona moithuti a kgone go bona gore re dirile nthwe kajeno, kaosane re ka dira nthwe re dirile nthwe gompieno kaosane re ka dira yona e so. E dira gore tlhaloganyo tsa bone di phele ntse di siame.

Ee batho ba bantšhi ba ba etsang metshameko ba dirisa diokobatsi, o humane o dirisa diokobatsi gore a kgone go etsa bo beteri or e kgone go nna mofenyi ka nako tse tsotlhe tsotlhe. Ke gore motho o nyako phela ntse ena a fenya a nyake go fa bana ba bangwe, batho ba bangwe tetla, and-e yona e a ya siama tshwanetse e ka thibela ka gore bona batho ba ba reetsang metshameko ba phela ntse ba lebelelwa ba tsewa diteko, ba tsewa diteko go bontsha gore ga ba tsaya diokobatsi le ba raloka ba raloka ka nnete ga ba ralokise ke diokobatsi ka mokgwa o ba ralokang ka teng.

Ee, metshameko mo inthaneteng e botoka and-e e na le go siama, o humana go a tonya o nyaka o bogela motshameko wa gago fela gwa tonya, but o no tsena mo inthaneteng wa lebelela motshameko. Bogologolo ne di seo ka gore bogologolo ne go sena data, ne go sena le tsona dilo tse tsa gona yanong le di gona yanong di teng, di etsa bophelo bo be botoka.

Ditiragalo tsa boja ditšhaba di dira gore mafatshe a kgone go tlhakana ka , e bontsha bontle ba le fatshe le lengwe le lengwe gore bone ba dira dilo yang, le gona ba ikana yang go dira dilo tsa yona ka gore ga di tshwane.

Ya bana e e rategang thata-thata ke yone kgwele ya maoto le yona netball ke ra ya basetsana. E ka diragala gore e ratege thata le kwa dikolong ga ba ka dira gore 'tsatsi le lengwe gotle batho ba ba go itsagala gore batle go tshameka-tshameka le bone, e ka dira gore ba rate o ne motshameko o thata-thata.

Dilo tse di ka dirang gore di kgoroletse batjha go nna le seabe mo metshamekong ke gore gobane le event ka Seesemane mo gona ba bontshang batšha gore go botlhokwa jo bo kanang-kanang metshameko go botlhokwa jo bo kanang-kanang gore o phele o ntse o kgona go .

E sale ya iragalang tiragalo ke e le ya go tshwana le e le ya twenty-ten FIFA World Cup, tiragalo e e dirile gore batho ba kgone go rata go dlala bolo ya . E dirile gore batho ba bane le kgatlhego gore a na kganthe go siame so and go gantle so go monate so gore o nne ntse o dlala bolo.